Inyoka imbathwa lokha ingoma nayiweleko namkha ngithi ikosi nayithabileko, begodu imbathwa bomma abonobesa.

Isititirimba libhrugu lesikhethu elenziwe ngeskhumba begodu limbathwa masokana lokha nakabuya entabeni.

Abomma bavuma igwabo lokha ingoma nayiweleko.

Inaka, sisembatho esenziwe ngesikhumba seenyamazana, simbathwa bobaba.

Itjorholo sisembatho sabomma abendileko sisembatho esenziwe ngomncani, kanengi silibiza ngephoto.

Umuntu osele akhuliswe ngokwesiko, umbona ngokuziphatha nangehlonipho begodu uyabonakala bona sele adlulile kwesinye isigaba.

Imbevula yikomo yamalobolo ekhitjhwa kokuthoma, ikhitjhelwa uyise likamakoti.

Mnyanya lokhuya sele umndeni wakamakoti unikela bekhakwakhe ngokusemthethweni namkha ngithi mnyanya lokha esele bamukela umakoti bekho kamkhwenyani.

Ikaba ngokwazi kwami, kula ubelethelwe khona namkha ngithi kula udabuka khona, njengami nangathi, ikabami ngithi yasala emaplasini, kula ngabelethwelwa khona. Kula ngidabuka khona.

Imbuzi ehlatjwa nokuqeda ukubelethwa umntwana ihlatjelwa ekhabo likayise lomntwana, bayibiza ngembeleko.

Umntwana omntazana ukhuliswa ngokwesiko nasele aneminyaka elitjhumi nahlanu.

Umlingakobe wenziwe ngomncamo, umbathwa ehloko umbathwa bonobesa begodu mude ufika phasi. Bawumbatha lokha nabavuma igwabo, lokha ingoma nayiweleko.

Usomkhulumi mumuntu okhulumela namkha ngithi okhulumako bona kuzokukhambeka njani namkha ngithi ikambiso yomnyanya obanjweko, kubanguye okhulumako namkha ngithi odosa phambili.

Usomrharibo, nguyise likamalukazana. Nguye usomrharibo.

Ingejana yingubo yesikhethu eyenziwe ngoncamo.

Ikgororo imbathwa bentazana esele badlulisile, ziinrholwani koke neenthimba kuphelele, ngiyo ikghororo yabentazana esele bakhulisiwe ngokwesiko.

Akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba ngesabomma nabentazana kwaphela. Abobaba banezabo izembatho abazimbathako.

Ibhetjha sisambatho esenziwe ngesikhumba begodu ibhetja limbathwa basegwabo.

Ukuthamba kugidinga begodu kwenziwa mumuntu ongubaba aphethe isihlangu nesibhuku.

Umlobokazi, ngumakoti osesemutjha namkha ngithi ngilokhiya umuntu nakaqeda ukwenda, mlobokazi.

Ukghari ngudadwabo likababa, nguye esimbiza ngokghari.

Abantu nasele babizana mncayethu, bomma abende emzini owodwa, babizana mncayethu namkha abanye bangabizana mncayethu ngombana bende esibongweni esifanako.

Ifengwana ngile evuthelwako lokha nakugidwako, isetjenziswa bentazana, ingaba masokana nakagidako.

Irhabi limbathwa matlawana nabentazana esele badlulisileko, limencamo ulimbatha ngaphambili, imincamo elengako.

Isikotjhi sisembatho esenziwe ngetjhila sibenemibala emihle-tle esimbathwa bantazana esele bathombile namkha namatlawana asimbatha isikotjhi, simbathwa kuba sivunulo esivunulwa emahlalweni.

Umdzegana sirholwani esincancani esimbathwa bentazana esele benze isiko, basimbatha ekuthomeni ngaphambi kobana bafake lezi ezinye iinrholwani ezikulu sona sibasekuthomeni ngehla kwamadolo.

Umnayilani ngicabanga bona kusisembatho esimbathwa bomma.

Sisembatho esenziwe ngomncamo, esithwalwa ehloko.

Umadalanyana yivunulo yabomma.

Umbalo yingubo enemibala ehlukileko embathwa bantazana namasokana.

Unokhethwabo naye yingubo nayo embathwako.

Umtshurhwana yingutjana encani embathwa bomalukazana, ingambhathwa nabantu abadala abogogo.

Isihlohlo sisembatho esenziwe ngesikhumba.

Umncwazi wenziwe ngomncamo, uwuthwala ehloko.

Umkhala wenziwe ngomncamo, uthwalwa ehloko, uthwalwa bomma lokha nangabe bakhulisa umntwana, kungaba mntazana namkhana umsana.

Unomahlonjana sembatho esimbathwa emahlombe.

Unomatlawana sisembatho esimbathwa matlawana.

Ivunulo yesintu namkha yisiNdebele iqakatheke khulu ngombana sikghona ukubona umehluko hlangana netlawana, nomntazana, nomsegwabo nomma, nobaba nesokana.

Isiko kimi litjho ukuthi ngizazi bona ngibuyaphi, ngikhule njani, ngidabukaphi ngesiko lami nangobumina bami begodu ngenzele nokobana ngifundise abantwabami nenzukulwane zeenzukulwana zazi isiko lekhethu.

Izambatho zesiko lesikhethu lokha nangizimbetheko, ziveza bona ngikusiphi isigaba.

Ukudla okuthandwa khulu ngokwesiko lekhethu ngokuya ngami, umnawa, ngiwuthanda khulu ngombana ekhaya bebathanda khulu ukuwupheka.

Ilimi engilikhuluma ekhaya siNdebele ngombana sikhethu, lilimi engikhule ngalo

umvumo iye, imvelaphi yomuntu ngombana lokha nabavumako uvuma ngesikhabo namkha umuntu avume ngento eyenzekako ekadeni.